Ha ho betere ho utlwa ditaba seterateng hobane ditaba tsa seterateng di tla di se di hafotswe kapa di tla di se di ekeditswe. Hobane ha ditaba di se di tla di ekeditswe ha di sa le ka botlalo ebile ha esale tsa nnete, se di shota. Empa ha ditaba di tla di se di-right-e, di tswa koranteng ke ditaba tsa nnete. Le hape ke ditaba tse leng horeng o di ponetse tsona, o ikutlwetse tsona.

Nna molaetsa wa bohlokwa ke o romela ka WhatsApp kapa ke foune ka cellphone call-e. Le hape le hore batho ba nfumane ho WhatsApp re tsebe ho bua.

Nna ha ke sebedisa data e ngata hakalo ho shebella di-movie empa ke e reka data ya two gig kapa twenty gig ka beke tse pedi hobane ya fela. Di-company tsa di-movies tsa online di ka bebofalletsa ba rata di-movies ka lebaka la hore ba ka etsa hore ha motho a thola movie o le online, ba mofe one mahala. Kapa ba ka etsa hore motho ha a shebelletse di-movie tse pedi, ba ka mo fa ei one mahala.

Nna ha ke motho le ho shebella ditaba ka komporo, kapa ka tablet-e, kapa ka mohala. Ha ke motho le TV empa batho ba bangata bona ba shebella ditaba ho komporo kapa ba mamele radio-ong

Matsatsing a sejwalejwale data ya tura ebile e ya ka mefutafuta ya ho reka.

Batho ba kenang Wi-Fi-eng ya setjhaba ke batho be eleng horeng bana le access ho Wi-Fi kapa ba fuwe ntho e bitswang ka password ho tswa moo Wi-Fi e leng teng kapa.

Difilimi tse etsuwang Afrika Borwa tse kang bo Outlaws, Ithonga le tse ding tse latelang. Nna difiliming tse etswang Afrika Borwa ke ratile Ithonga le Outlaws.

Ke nkile nako e nyenyane feela hore ke tsebe hore Wi-Fi ya ka ba e hack-ile. Hobane ke ka lebaka la ho kena di-internet-eng haholo le ho sendelwa dintho ke batho tse kang bo di-link. O kene ho tsona o sa hlokomela kapa o kene fela ho tsona o sa shebe hore na o dumeletsehile ho kena moo? Ha o tletleba taba ya ho hack-wa, batho ha bana taba le wena ebile ha ono e thola thuso hobane ho hack-uwa ke ntho eleng hore e batsi haholo and-e thata. Le hape ho thata hore o thole thuso bakeng la bothata boo.

Tjhehe, chatbot ha e nsebeletse . Ha se yona ntho eleng horeng di-company di ka etsa hore e arabe batho hobane ha eo fe dikarabo tse ele horeng wena wa di batla. Ebile ya o bolella hore nka se kgone ho araba moo, nna dikarabo tsa ka di fella moo. Jwale hee, nna nka kgetha hore ke thole motho di-company-ing ele horeng ke tla bua le yena ntle le chatbot hobane chatbot ke, ka sejwalejwale ba re ke AI. Jwale hona le moo ele horeng ha e fihle teng ho araba dipotso tsa hao kaofela.

Dihlooho tse etsahalang ho metjha ya ditaba di teng hora le hora. Wena oe ntjhafatsa jwang ka tsona? Na hona le tse o di fosang?